Ziningi izindlela ezisetshenziswayo zokuqhuba ubugebengu bokweba imininingwane ebucayi yabantu. Ezinye zalezi iy'ndlela, ziyenziwa ngabo ubuchwepheshe ukuthi umuntu akuthumele i-imeyili, uthi ungayivula leyo imeyili ibe, ibe isintshontsha imininingwane yakho efihlekile, mhlampe kumakhalekhukhwini wakho noma kukhompuyutha yakho. Ziningi izinto ezingenziwa ukuvikela lobu gebengu. Okokuqala kukhona lokhu okubizwa ngokuthi, ama-virus protection, okwesibili, ukufundisa abantu nomphakathi kakhulu ngendlela zokuzivikela esimweni esifana nalesi.

Ukubakhona kwe-Wi-Fi emphakathini, kusiza abantu ukuthi bathole ukuxhumana ngezobuchwepheshe ngaphandle kokusebenzisa imali eningi, nokuba nezindleko ezinkulu. Futhi kungasiza abantu bakwazi uku-apulayela imisebenzi kanye nokuxhumana nezindawo ezisebenzisa ubuchwepheshe. Uyakhona futhi nokwenza izindlela zokuxhasa amabhizinisi ngokuthi abantu bakwazi ukuvakashela izindawo ezinayo i-Wi-Fi engakhokhelwa. I-Wi-Fi yomphakathi iyasiza futhi nakubafundi, bayakwazi ukwenza izicwaningo, bayakwazi ukwenza ama-asayimenti wabo kanye nokuthola ulwazi lwezifundo olwandile.

Kubalulekile kakhulu ukuthi inkundla ibe nezici zokufinyeleleka, kwabangezwa kahle, kanye nabangaboni kahle, ngoba nabo labo bantu bangamalungu omphakathi, nabo bayadizeva ukuthi babe nakho ukufinyelela ezinkundleni eziningi ngoba nabo banazo izidingo ezifana nezawowonke umuntu. Ngakho-ke ukubakhona kwale zinto ezinkundleni kuyinto enkulu kakhulu kubantu abangezwa nabantu abangaboni kahle, ngoba nabo bayazibona bamukelekile, futhi bengamalungu abalulekile omphakathi, kanti futhi bayabona ukuthi bayacatshangelwa, nezidingo zabo ziyanakekelwa.